Kufuneka kuqala amjonge ukuba uyaphefumla na. Xa engaphefumli amthathe amlalise ngomqolo phaa phantsi. Emveni koko embeke ngomqolo, izandla zakhe azithathe azibeke kumntu esifubeni lo uqulekileyo, ampushe apha esifubeni noba zizihlandlo ezintlanu okanye eziliqela ukuba akavuki umntu. Ukuba akavuki, amphefumlele emlonyeni, amvale iimpumlo amphefumlele emlonyeni. Ukuba ezi nzame azisebenzanga kubalulekile ukuba kufowunelwe iambulensi okanye athathwe asiwe ekliniki okanye esibhedlela ngokukhawuleza.

Ndiyavumelana naye. Abantu ababhinqileyo kumaxesha amaninzi baye bahlale, baye bahlale ngoku behlukunyezwa ngabantu abathandana nabo. Bahlala ke kuba becenge ukuba bafumane imali kwaba bantu. Ngoku ke ngothi baziphandele, bazibandakanye kwizinto zolimo bangakwazi ukuthi bazenzele iimali zabo ezisecaleni bangaxhomekeki endodeni, ndoda leyo imhlukumezayo. Ndiyavumelana naye uDr, uDr uZulu.

Abantu abaye badinge ukuhlolwa i-blood pressure iba ngabantu abadala abaneminyaka mhlawumbe efikelelayo ku-sixty. Uphinde ibe ngabantu abatyebileyo okanye abanemizimba emikhulu, i-blood pressure iye ibafumane kakhulu. Abanye abantu eye ibafumane ngaba kufumaneka ukuba kusapho lwabo babekhona ngaphambili abantu ababenayo i-blood pressure. Ngoku kunyanzeleke ukuba nabo bahlolwe.

Ndingamcebisa ukuba azenzele igadana yakhe apho azawulima khona izityalo. Izityalo ezo anothi azithengise aphinde azivune azitye ngowukwakhe kuba izityalo ke ziyancedisana nempilo, zimgcina umntu esempilweni. Kwaye nangokuzithengisa angazenzela imali esecaleni, kunganyanzeleki ukuba ngemali yakhe yendodla athenge yonke into. Ingamenzela imali ke kakhulu loo nto kwaye imgcinele imali.

Ndingaqale ndibaxelele ngokubaluleka kwe-CPR, kuba i-CPR le luncedo lokuqala olubaluleke kakhulu. Ngokuba balazi uba luncedo olubalulekileyo bangakwazi uba baligcine. Zininzi ke iindlela ezinobangela uba bakwazi ukugcina amanyathelo e-CPR. Kukusebenzisa iifowuni zabo bangene kooGoogle, baguqulishe ukuba i-CPR yenziwa kanjani, babhale naphantsi zonke amanyathelo ekufuneka uwathathile okanye izitepsi ngelamakhumsha ezenziwayo, bakwazi uthi bazibambe. Kuba i-CPR iyasindisa ubomi babantu kwaye ke noncedo umntu uye alufumane after ixesha kuba uthi ufowunela iiambulensi zingafiki.

Uxinzelelo lwengqondo kuxa umntu enezinto ezininzi ezimhluphayo engqondweni. Ezo zinto ke ziye zibangelwe zizi-stress, zibangelwe zizinto ezingekho mnandi umntu azicingayo okanye adlula kuzo. Umzekelo, ukuba umntu akaphathekanga kakuhle emsebenzini aphinde nasendlini akukho mnandi, ingqokelela yeengxaki ezininzi umntu aye, eziye zimhluphe. Loo nto leyo ibangela uba abe noxinzelelo lwengqondo. Uxinzelelo lwengqondo ke lwenza umntu angabi nguye, angabi lilo eli hlobo ebeqhele uba lilo, ibe ngumntu olibalayo, ibe ngumntu lo kusoloko ngathi uhluphekile okanye ungonwabanga.

Kuye kubelula ukuba abantwana bamthembe utishara kuba utishara ukufundele ukudilishana nabantwana nokwazi ukubanceda nakwintoni na abajongene nayo. Abazali ke baye babe rhabaxa abantwana xa bebaxelela iindaba ezinje. Ngoku umfundi inoba uye wabona kungcono ukuxelela utishara wakhe kuba emthembile, kuba eyazi ukuba akazumahlulela ngale ngxaki akuyo.

Abantu abangootata baye bohlulelwe xa bethetha iingxaki zokumila kunje kuba iye ibe ngathi bona akumelanga bayahlukunyezwa ngabantu ababhinqileyo, okanye umntu xa ehlukunyezwa ngumntu obhinqileyo iye ibukeke ibe ngathi ngumntu ongenamandla okanye uyindoda ebhetyebhetye. Ngoku uthi woyithetha loo ngxaki yakho ubone uba abantu bayenza indlalo, uphele uyintlekisa. Ndicinga ukuba yiloo nto ke utata omdala lo angakhange akwazi uyichaza kakuhle le nto, kuba wonqena ukwahlulelwa okanye abonwe ngokungathi akayondoda ipheleleyo kuba ehlukunyezwa ngumfazi wakhe.

Amadoda awafuni ukubonwa ekwisimo esingekho sihle okanye abonakale ingathi aethe-ethe, angabantu asoloko befuna ubonwa besemandleni. Ngoku izinto zokuya koogqirha iba zizinto eziba ngathi ziyabajongisa ekubeni ke iyinto ezokubanceda leyo. Baye babhenele ekusebenziseni imithi leyo bathi bayilime okanye bayithathe endle, bangafuni ukubheka ezibhedlele kuba ke besonqena ubonwa.

Ndingamxelela ukuba kule mihla siphila kuyo imisebenzi inqabile kwaye awukwazi ukuba ube nabantwana abanintsi ekubeni ungaphangeli umzekelo, kuba nalo mali yesibonelelo iye ibe ncinci. Ngoku kubalulekile ukucwangcisa kuba kuthetha ukuba every time usabelana ngesondo unganaye umntana. Loo nto ibangela ube nabantwana abaninzi ekubeni uba uzazi isimo sakho ukuba sithini na. Ngoku ukucwangcisa yinto endiyibona ibalulekile kakhulu.

Ndingathatha ezi ngxaki ndizibhale kwi-social media. Kule mihla siphila kuyo ke i-social media iyanceda kakhulu kuba baninzi abantu abathi bayibone olo nto leyo uyibhalileyo kwaye babe nomdla wokunceda. Ngelo hlobo ke ingaye ifikelele kwabantu abathi bazokwazi ukunceda kuba ke ngamanye amaxesha abantu bayakhalaza kula maziko karhulumente kodwa angancedakali. Kodwa ke ngokuthi ubhale kwi-social media uye ukwazi uncedakala kuba kukho abantu phaa abaziwayo nabakwaziyo ukuthi xa bethethe into ivakale.